Mengase ngithole ithuba lokubuza ngenkolo, inkolo engingathanda ukubuza ngayo inkolo yasechibini abaphostoli yebo ngibona nje engathanda ukwazi ukuthi kwenziwa kanjani lapha abantu bakhona like ngingasho nje ngithi hhayi ngibancomr nje ngithi cha, bacula kamnandi abantu basePhostoli basechibini. Ngathi nje izindlela ekwenziwa ngayo ngathi kuqale kwenziwe ama-auditions ku-check-kwa ukuthi uyakwazi yini ukucula, so ngingathanda ukwazi ukuthi benza kanjani, bayi-maintain-a kanjani yonke lento leyo, nanokuthi ama-activities enziwa khona, amanye angemahle ngengizwe ngawo, ayiqiniso kangakanani.

Ukugqoka imvunulo lokho esikwenzayo hlampe kanje ngo-September, lokho kuyasiza ekuthenini ne-generation elandelayo izizukulwane ngezizukulwane zazi amasiko azo ekuthenini ami kanje bangakhohlakali ukuthi enene amasiko ethu akanjani. So kusuke kuyindlela yokubungaza ukuthi enene masikhumbule emuva ukuthi bekade kuphilwa kanje esikhathini esidlulile. Even though khona izikhathi zishintshashintsha, kodwa-ke usiko lona akumelanga lushintshe ingakho sihlale sihlale sikhumbule kanjalo ngokuthi-ke sibe siyavunula-ke.

Iyizukulwane ezincane ziyawagcina amasiko ngoba ezikoleni la kuyenziwa i-Heritage Day, utholukuthi kuthiwa bavunule, baswenke ngayo imvunulo ngalo lolo suku olusuke lukhethiwe. Mawukuthi kwenzeke mhlampe umhlaka-twenty-four kwaba nge-weekend, baye bakhethe olunye usuku olunganeno futhi ukuthi bakhumbule amasiko njalo ngokuthi baswenke ngawo umswenko lo wase mandulo.

Yebo, abantu isikhathi esiningi bayayigqoka ngangokuthi bakhetha, khetha umcimbi ukuthi lowo mcimbi lowo umayelana nani. Makuwumcimbi wesintu hlampe utholukuthi kuyombeswa or kwenziwani, or kuyamuliswa or kwenziwani, kuyakhuliswa, ilapho-ke abantu bethanda khona ukuthi bavunule-ke, baveze yona-ke ama mswenko lo wasemandulo. Kuhambiselana nokuthi nje umcimbi usuke umi kanjani ngoba ikhona-ke le ongayigqokela izingubo lezi zasentshonalanga or western. But nje le micimbi le yasemakhaya eyenziwa yesintu yikona-ke la okugqokwa khona khona imvunulo.

KoMhlanga yilapho kusuke khona kuhlangene khona izintombi laba ekuthiwa ngamatshitshi. Bayahlangana-ke beyobungaza khona amasiko okuthi-ke kade beyigcinile-ke bayigcinela isikhathi eside, basuke kahle kahle beyobungaza ukuthi hhayi-ke nakhu sekushayile isikhathi esiwukuthi besayigcinile. So bese sebayahamba-ke beyojabula emikhosini woMhlanga. Nakhona lapho kuthola ukuthi-ke kukhona lo ozokhethwa inkosi ukuthi-ke ayoshada nayo inkosi, so kuye kube into ekanjalo nje.

Ebangwayo ixazululwe ngokuthi enene inkosi kube iyona ebiza abantu ukuthi kuyiwe esigcawini kukhulunywe ngayo leyo ndaba makuwukuthi ukhona osedle indawo yomunye, kuyaye kukhulunywe ngayo kushiwo ukuthi indawo eyakhe ihamba kephi iphele kephi. Bese kuba khona loyo-ke ukuthi uyena-ke onamandla kube ukuthi mhlampe useyayibika-ke indawo yakhe. Kodwa futhi, nakhona lapho isuke imindeni leyo isuke ingasuzukuhlalisana kahle endaweni ngoba manje kusuke sekukhona lapho benyathelene khona. Nami nje leyo situation leyo sakhe sabekana nayo, kodwa-ke yagcine ilungisekile ngoba manje kukhona umndeni osukhala ngokuthi kuthathiwe indawo yawo ekhaya, angazi kanjani kodwa nakhona mawuthi uyabheka mase kubizwa inkosi ukuthi ilungise lokho kwatholakala ukuthi uyena lo othi kuthathwe indawo yakho osephutheni. Kwawukuthi-ke iyalungiswa ngaleyondlela naye kumele ahlawule-ke ngakho konke lokho okuhlawulwa ngakho.

Uma kunemithetho yasemakhaya ahlukahlukene kanjalo kanjalo njengoba nezinhlaka lezinhlaya lezi zomndeni wendabuko, ziyaye zisiza ekuthenini kulaba abasuke besakhula babukele kubo laba abadala ukuze nabo bezokwazi ukuthi badlulisele esizukulwaneni esinye esilandelayo, so lento le igcina ikhule kanjalo or igcineka kanjalo ukuthi ihlezi khona njalo, ngoba yini omdala udlulisela omncane nomncane akudlulisele kulo isizukulwane nesizukulwane, kugcine kuloke kukhona njalo. So-ke kuyazuza lapho ukuthi nabanye abasuke befikile bekwezinye izindawo babone ukuthi, okay kule ndawo le shukuthi kuphilwa kanje so nabo bese beya-adapt-a khona lapho nabo bakwazi ukuthi bafunde izinto ezihlukile kunalokhu abazaziyo.

Kubakhona ukudideka ebantwini ngenxa yokungazwani mhlampe kwezilimi ezahluka hlukene. Kubalulekile ukuthi abantu tholukuthi bayafundiswa ngolimi thizeni lolu abasuke bengaliqondi. Kwesinye isikhathi kuze kube khona lo okuchazayo ukuthi enene makusuke kushiwo kanje, kusuke kushiwo kanje. So ngibona kubalulekile ukuthi abantu bafundiswe ngezinye izilimi, makuwukuthi basezohlangabezana nazo lezi nkinga, njengoba nasesikoleni nje utholukuthi siyafundiswa ulimu lwesiNgisi. Yabo nje, ulimi lesiNgisi ilona ulimi ngempela olufundwa yiwo wonke umuntu, so nalezi ezinye izilimi futhi nazo kungaba ngcono mangase kuthiwa abantu bafuna nje mase kufundwa i-English nakhona.